Umehluko phakathi kwezinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili ne-contract, ukuthi lezinhlelo ezikhokhelwa ngaphambili uyakwazi ukuthi uthenge i-airtime manje ngaleso sikhathi uyidinga ngaso. Kanti, i-contract uyayinikwa i-airtime njalo ngenyanga kanye namadatha awuyithengi, kepha uyayikhokhela njalo ngenyanga.

Ngingalungiselela ithophikhi yanamhlanje esizokhuluma ngayo esiteshini namhlanje ukuthi namhlanje uhlelo lwesiteshi lizobe lihamba kanjani lizobe lihambe kanje. Futhi, kungajabulisa ngempela ukuthi ngikhulume ngendaba esakwazayo kwezinkundla zokuxhumana, ngendaba ehamba phambili phecelezi e-trend-ayo.

Izinhlelo zesimo sezulu zenziwa yizangoma zezulu. Kuqale kuhanjwe kuyiwe kwizangoma zezulu, mase-ke ziyasho ukuthi isimo sezulu sanamhlanje sihambe kanjani. Emva kokuthi sekudlale iy'ndaba, mase kuza isimo sezulu. Ukuthi isimo sezulu namhlanje nakusasa sobe sihambe kanjani.

Ngithanda Ukhozi FM. Ukhozi FM luyafundisana ngokuningi, futhi likunika namathuba amaningi ukuthi ukhule. If ufuna ukuba usomabhizinisi, noma ofuna ukuqhubekela phambili nezimfundo zakho, Ukhozi FM uyakwazi ukuthi usakaze ngakho konke okufisayo.

Yebo, ziyakusekela ukufunda izinhlelo zokusebenzisa ukufunda.

Ngiye ngicabange ukuthi u-Facebook ngoba uyakwazi ukuthi unginike amathuba if uma ufuna ukuqhubekela phambili. Uyakwazi ukuthi bephoste ngezinto oyifisayo nawe ukuthi ungazi-apply-ela ubenazo. Uyakunika amathuba amaningi u-Facebook. Iwona engathi nje ngiyacabanga ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana ongabhalisa kuzo.

Zibaluleke kakhulu ngoba ziyafundisana. Nangempilo uyakwazi ukuthi bekufundisane, bekunike futhi namathuba owafisayo. Njengokuthi ufuna ukuba usomabhizinisi, bayakunika ukuthi ungayitholaphi uxhaso ukuze uvule ibhizinisi lakho. Nokuthi mhlampe ufuna ukufunda, bayakunika amathuba ukuthi unga-apply-elaphi if ufuna ukufunda emfundweni ephakeme.

I-telemedicine i-ephu engakwazi ukuthi uthole usizo noma ungakuphi na. Ungakwazi ukuthi ungene kuyo uthole usizo ngaphandle kuthi uze uye siqu sakho. Kepha bayakutholela usizo online, ukwazi futhi ukubona udokotela akuhlolele, akunike konke okufisayo.

Ngingathola iphepha la kubhalwe khona izinto zami zamabhizinisi nokuthi ngitholakala kanjani. Ngicele nasemsakazweni ukuthi bengifafazele. Nginamathisele nangasekhaya ezitolo iphepha lami ngebhizinisi engilenzayo.

Kwake kwenzeka ngahlala iviki lonke ngingenadatha. Lokhu kwakumphumela omubi, ngoba ngazizwa engathi ngiyashiyeka emumva ngezinto ekumele ngizenze. Njengoba ngibe ngifunde futhi ey'nkundleni zokuxhumana na-online.

Ngingakha isiteshi sokuthi sikuvulela amathuba omsebenzi entsha, kanye nalaba abakwazi abafuna uyofunda. Ngingakha isiteshi sokuthi ngikwazi ukuthi ngithuthukise umphakathi wangasekhaya. Ngibatholele ulwazi oluningi, ngokuqhubekela phambili ngokwempilo kanye nokwemfundo. Isiteshi sami singaba nalokho.

Kubalulekile ukuthi sifinyelele kulamadivayisi esikhathini samanje, ngoba okuningi kwenziwa ngakho. Futhi njengoba i-technology isiya kakhulu isiyakhula khula, nasezikoleni iy'ncwadi zizohamba ziyekayeke ngoba kufundeka kalula uma une-inthanethi kanye nama-divayisi aphathekayo.

Ukuhlolwa kweziguli ngokwe-telemedicine kusebenza ngenzuzo enkulu kabi ngoba uzovedane ungene nje kwi-ephu yayo, mase uyasho inkinga yakho ukuthi ubhekane nani. Nodokotela uyakwazi futhi ukuthi umthole kuleyo ephu. Lokhu kusiza ukuthi, angeke uze ulinde kakhulu uma uzocela usizo lo kwezempilo. Futhi uyosheshe ulithole usizo ngoba ngesinye isikhathi uyothola ukuthi uyohamba uya emtholampilo noma uyesibhedlela, ufike ulinde isikhathi eside, uze ugcine abanye sebeshona. Kanti futhi kwi-telemedicine, ufike ucofe la ucofa khona kuqhamuka umuntu azokusiza ngesikhathi esisheshayo.